E, ho dula o shebile screen sa phone ho kgathatsa mahlo, e leng ntho e sa lokang ho hang, hobane e tla etswa o be le bothata ba mahlo.

Ha ho letho leo nka le etsang, hobane batho ba tla dula ba bua, hore ba bua nnete kapa ona maka, bona ba tla dula ba bua.

O ka mo dumella hore a etse se sengwe se seng, se thabisang pelo ya hae.

Ke ho bane marang-rang a etsediitswe hore a ditaba moo dilokelang ho fihla teng ka nako.

Ke ka ba kgothatsa ka hore, Wi-Fi e na le monyetla o moholo, hore ha ba connect-ile mo ho yona, ba tlo kgona ho fumana di karabo tsa potso e nngwe le nngwe, eo ba nang le yona.

Ke tsa se kgale kgale, hoba batho ba ne ba sena taba le tjhelete, tsa se jwalo jwalo batho ha ba etse dintho tse felletseng, hobane ba shebana le tjhelete hore ba nne ba eje.

Tjhe hee, ha kena le lebe le nka le buang, hobane ke kgolwa hore nthwe ngwe le engwe mo bophelong, e na le nako e tlamehang hore e fela ka yona. So nthwe ngwe le engwe na le nako.

Ke tla etsa post-ara mme ke e behe palong ya motlakase, moo motho e mong le e mong a fetang, a tla bona hore mona ho rekiswa data.

Ke channel ya Sabc 2, hobane e rate ho kenya ditaba nako e kgolo le e nyane.

Tjhe hee, hobane motho e mong le e mong o lokela hoba le privacy ya hae, sephirinyana seo sa hae seo.

Router eo ke e sebedisang ha jwale, e se e nyolohile mme ke ka rata ho botsa, nka se kgone ho fumana e ka tlasenyana ho yona na.

Ena e tswang mona ke kgethollo, mme re lokela ho lwanela tokelo tsa rona, re tshwane le batho ba bang kaofela. Ha re lwanelang taba ya hore, le rona re fumana Wi-Fi mona Extension 2, phambili phambili.

Seyalemoya se nthusitse ka hore, ke kgonne ho lemoha hore hona le di applications tsa sekolo tse butseng, mme ke ile ka kgona ho apply-ela sekolo, mme ba nkamohela sekolong seo. Ke leboha haholo hoba ke thusitswe ke seyalemoya, ka Information e no.

E, ntse re hloka sedi leo ho tswa seyalemoyeng, hobane sona ha ngata ngata se na le hore lemosa ka dintho tseo, re se nang temoho ka tsona.

network tsa rona di sebetsa hohle, ha di kgetha dibaka.

Ke ne ke kadimile mokgotsi wa ka founu, mme a ntsa e sebedisa, ne ke sa tsebe hore o kentse mofuta ona wa video. Ke kopa tshwarelo, mme ke tlahle, ke hlakolehe hang hang.

Ke le kgothalletsa hore le shebelle film-i ya nikita, moo e re rutang ka tsa dipolotiki, le government e senyehileng.

Router ke marang-rang a kgona ho kopanya motho a haufinyana le a hole, mme router e amana le Wi-Fi, ka hore bobedi ba tsona di fana ka data. Mme o kgona ho bua mahala.

Motswalle sebedisa Wi-Fi ya Telkom hobane, network ya teng ha e sokodise ho hang, hape company eo e molaong. Company tse ding ha di molaong, di utswa Wi-Fi tse ding, company-ing tsa teng.

Ke tla lokela hore ke charge e computer-a ya ka, hobane e tla be e se e fedile beteri.

Motswalla re lokela ho beha tjhelete e kang sekete, hore re tle re kgone ho ya di award-eng, re kgone ho fumana dijo, re kgone ho kena gate-ing, kapa hona monyako, ka sona sekete seo sa rona. Mme o apare ntho e nngwe le e ngwe eo o ikutlwang hore o ka e apara, mme le nna ke tla apara ntho engwe le e ngwe eo ke ikutlwang hore nka e apara.

Diphetoho tseo nka di etsang, ke hore re etse talent-e show, hore motho e mong le e mong a tsebang ho bina, a tle ka talent-e ya hae, a tla re bontshe talent-e ya hae. Mme re kgone ho bona hore ke di phethoho tse feng, tseo re ka di etsa mminong oo re o mamelang.

Rakgadi signal ya hao e shwele, ka hobane ha hona di cellphone tower moo, mme hore etle e kgutle, re lokela ho fihla moo, ho nang le cellphone tower.